Xa nkoka lexi munhu a faneleke ku xi lavisisa a nga si endla xikongomelo ebangi hileswaku a vona leswaku u ta kota ku hakela mali liya hinkwayo a hakela na ntswalo lowu lavekaka ebangi a tlhela a vona leswaku ri u ta kota ku yi hakela malembe mangani.

Mali ya tidyondzo ta loan yi khumba swinene eka mutswari, hikuva hi yena a nga ta hakela mali ya n'wana wa yena loko n'wana wa yena swilo swa yena swi nga fambangi kahle exikolweni.

Hileswaku vatswari loko va teka xikweleti va teka vadyondzisa n'wana wa vona xikolo a va swi tivi leswaku n'wana wa vona u ta pasa kumbe a nge pasi swi lava loko munhu a teka loan leyiwani a va a ri na vutivi na leswaku u ta yi hakerisa ku yini na leswaku u ta swi endlisa ku yini?

Hi leswaku va ta kota ku va nga tekeriwi timali ta vona kumbe ku yiveriwa timali ta vona, hikuva a swi fana na loko mali ya wena yi ri ebangini kumbe loko mali ya wena yi ri ekhadini swi endla leswaku ri va nga koti ku ku yivela yona hi xipidi.

bangi leyinene leyi va nga endlaka xikweleti xa xichudeni i FNB hikwalaho ka ku va ti-interest-e rate ta yona ti le hansi swinene na kona va kota ku yi hakela hi nkarhi nyana wo leha.

Hileswaku ri vukati bya vona swi nga endlaka leswaku byi nga humeleli hikuva va sungule hi xikweleti, xikweleti xi ta va cost-a leswaku va nga koti ku tsaka kumbe ku fikelela swilo swo tala hikwalaho ka ku va va ta va va hakela na xona, a hi swilo swa kahle swinene ku sungula vukati hi xikweleti.

Mina tanihi mutirhela kuloni wa Maheso Insurance Company ni lava ku ta mi hlamusela leswaku pholisi ya hina yi sungula ku teka vanhu eka eighteen years ku ya fika eka sixty nine tanihileswi kokwana wa wena Themba va khomaka seventy years va nge he swi koti ku va va khavhariwa hi pholisi ya wena leyi u nga yi tsarisa, a ndzi ta ku tsundzuxa leswaku u u va susa kokwana eka insurance ya wena, kutani u zama ti insurance tin'wani leti ti fanaka na va Legal Aid na va Old-Mutual hikuva tona ta swi kota ku khavhara vanhu lava nga le henhla ka malembe ya seventy years.

Hileswaku loko u karhi u tirhisa App ya wena a wu fanelanga ku ri munhu a tiva pin ya wena, nakona a wu fanelanga ku nyika vanhu otp ta wena hikuva va nga kota ku hlasela va tlhela va yiva mali ya wena.

Swipfuneto swa nkoka i ku va yona bangi hi yona n'wini yi ta hakela TFSA kutani mina n'wini ni ta hakela vona vinyi va banki.

I ku va u ya pfula case emaphoriseni kutani u teka case number ya wena u yi yisa eka laha u nga tsarisa kona ndzindzakhombo wa wena, kutani va ndzindzakhombo wa wena va ta ta va ta lavisisa kutani va kota ku hakela.

Hileswaku kusukela loko ni nga ha koti ku famba kumbe ku yima nkarhi wo leha a ndza ha koti ku ya edorobeni ni ya teka mali ya mina. Sweswi ni kota ku teka mali ya mina emichini ya le makuleni la kusuhani na la ni tshamaka kona ya ni kuma mali ya mina hinkwayo yi ri kona yi hlayisekile hikwalaho ka ndlela leyi va ka SASSA va hi pfuneke hi yona.

Switandzhaku swa kona hileswaku loko n'wana wa wena a nghena xikolo ku ta ni a feyila vini va bangi a va ngheni ndhawu va ha lava mali ya vona, hambi swa vona swa tidyondzo na swa n'wana wa vona swi nga fambangi kahle vona a va a va lavi ku tiva. Mina a ndzi ta ku leswaku munhu a nga tshuki a teke a teke xikweleti hi bangi a yisa n'wana exikolweni loko a nga ri sure hi swona.

Lexi yi lawulaka hileswaku u yi hakela n'hweti na n'hweti, a tlhela a yi hakela hi nkarhi na kona u tiva leswaku loko ko tshuka ku humelele khombo u ta kuma yini ende u ta va a hlayisekeriwile hi mali ya yena a swi fana na loko a save mali ebengi.

Mina ni nga va vutisa leswaku mali ya vona yi nghena n'hweti na n'hweti xana, na kona loko va kuma mali ya vona ebangi a va kumi mali ya ya vona yi xota kumbe mali ya vona ku nga ri leyi va tivaka yona xana? Ni tlhela ni va vutisa leswaku loko va teka mali ya vona ebangi a va kumi ti-charges-i to tala xana?

Nkoka wo endla ndzindzakhombo movha hileswaku a wu tivi leswaku hi rihi siku ra ngati laha u nga ta kuma khombo ra movha, na kona nkoka wa kona hileswaku va ta ku hakelela movha wa wena va tlhela va ku lunghisela wona u nga humesangi na mali na yin'we.

Yi va khumba hileswaku ri loko u fika endhawini yin'wanyana u ya tiva leswaku wena u khome gidi kutani loko u fika le va ku vu ca ku ri u khome khume wa mali a wa a swa ha endli leswi u swi lavaka. Hi ku ya hi ku vona ka mina a ndzi ta ku loko munhu a famba a ya cinca mali liya a nga vheti a teka leyi a nga ti byela leswaku u ta kuma yona straight hikuva yi cincacinca siku na siku a teki ehenhleni ka ya leyi a lavaka ku kuma yona.

Ndlela yo endla xikweleti ebangi hi loko u u famba u ya u ya chekisisa leswaku u nga kota ku hakela hi malembe mangani na kona u nga va na ti-interest-e to fika kwihi?

Moya wa mina moya wa mina wu nga vaviseka swinene hiloko no hlangana na xiyimo xo fana na lexiwani evuton'wini bya mina. Ni nga byela n'wana wa mina leswaku a khoma ti piece job leswaku a kota ku ti hakelela tidyondzo ta yena eyunivhesiti.

Ina, ni nga teka hikuva loko u hetile u ta kota ku hakela mali leyiwani, u yi hakela hi switsongoswitsongo loko u kume ntirho a swi fani no chava ku dyondza kumbe u nga ri ku dyondzeni hikwalaho ka ku va u nga ri na mali.

Hi loko va endla iwalete kumbe va endla cash send hikuva wa swi kota ku teka mali leyiwani emakuleni lama nga le kusuhi ku suhani na tibangi emakaya.

Hikuva vanhu vo tala lava endlaka switokofela va na vutsotsi. Va ku tala va endla vutsotsi hi switokofela loko ku fika nkarhi wa ku mali yi fane yi phakeriwa van'wanyana. Van'wanyana va endla vukungundwani a ku mali yi yiviwile kumbe u hlangane na khombo, kasi mali u lo yi teka hi yena n'wexe, mina a ni ta ku vanhu va ku tala lava lavaku ku ya tlanga switokofela a va yi va ya pfula khadi ra ka FNB va endla kona switokofela, ri na yona ndlela leyi yi endlaka xitokofela n'hweti na n'hweti u veka mali ya wena, loko ku fika December u yi teka, u kotaka ku yi withdraw hambi wo endlekela hi yini na yini evuton'wini bya wena loko December yi nga se fika a wu nge swi koti.

Ku xava movha u tirhisa swikweleti swi kahle swinene, hikuva u kota ku hakela movha ya wena for malembe ma ku ringana ntlhanu kambe loko u nga ri na vuxiyaxiya u nga endlangi swivulavisisi hi tindlela ta ku xava movha hi xikweleti u nga teka eight wa malembe kumbe ten wa malembe wa ha hakela movha ya wena, hikuva movha ku na ndlela to i timbirhi to xava movha hi xikweleti, ndlela yo sungula i ndlela ya baluni laha u nga ta xava movha ya wena hi xikweleti mara u nga humesanga deposit, ku na ndlela ya vumbirhi leyi u nga ta xava movha ya wena hi xikweleti kutani u fanekele u va u humese u nga humesa u humesa deposit u nga kota ku hakela movha wa wena for malembe ma ntlhanu ntsena, u nga zangi u u hundzuseriwa ku ya hakela baluni payment ya wena. Ku xava movha hi swikweleti swi kahle swinene and swa vuyerisa u tlhela u endlela na insurance na tracker leswaku movha ya wena yi ta kota ku hlayiseka.

Tanihi munhu wa mabindzu yo ya vutshamo mina anitaku weekend yin'wana na yin'wana a wu ta fanekele u endla, u yisa ntsengo wa wena ehansi leswi va swi vitanaka special. Swi endla leswaku ri vanhu lava lavaku ku wisa kumbe va lavaku ku ku beriwa hi moya va kota ku ta. Hikuva hi nkarhi ya ku tala hi hi mugqivela, wavuntlhanu na nsoto, vanhu i minkarhi leyi va lavaka ku wisa kumbe va lavaka ku ti kuma va nga ri makaya ya vona. Mina a ndzi ta ku u loko u ri na ndhawu ya vutshamo u endla special hi nkarhi walowo. Hikuva u ta vuyeriwa nakona vanhu va ta ta hi xitalo.

Mina a ni ta ku loko munhu a lava ku pfula bangi, u fanele ku pfula bangi ya Capitec tanihiloko a ha ri n'wana, nakona a nga kumi mali leyo tala loko n'hweti yi hela, hikuva Capitec ya swi kota ku hlayisa mali, yi tlhela yi yi kota ku va na ntswalo wa le hansi loko swi ta eka vanhu lava nga kumeki mali leyo tala n'hweti na n'hweti. Nakona bangi ya Capitec yi kona tindhawu hinkwato a swi nge n'wi tikeli ku withdraw mali ya yena loko a lava ku yi teka nkarhi wun'wana na wun'wana a ngo yi yi teka.

Ina u ta va ta va va karhi va yi teka mali ya n'hweti na n'hweti, hikuva a wu ri pfalanga va ta va va karhi va yi teka mali, loko u nga pfali khadi ra wena. Loko khadi ra wena u nga ha lavi ku ri tirhisa swi fanele leswaku ku ri u ya u ya ri pfala hambi ku ri ku ri khansela, leswaku ri va nga ha teki mali, kumbe va va nga ha lavi ku ri leswaku u hakela mali, hikuva khadi rin'wana na rin'wana hambi u ri u nga ri na mali va lava leswaku u ri hakela n'hweti na n'hweti na lembe lembe.

U nga tirhisa tinomboro leti va nga ta ku nyika tona ebangini, leswaku ri u ti tovetsa eka foni ya wena, kutani u ta kota ku fikelela na ku vona leswi akhawunti ya wena ya bangi yi swi endlaka n'hweti na n'hweti, mali leyi va yi tekaka na ntswalo wa yona. Na swilo hinkwaswo leswi swi humelelaka ebangini ya wena hi nkarhi hi hi nkarhi na karhi, loko u karhi u tovetsa kumbe xana u endla app leyi yi nga ta kotaka ku nyika bank statement nakona u nga tlhela u tirhisa yona ku languta akhawunti ya wena n'hweti na n'hweti.

Khamphani leyi ni yi tirhisaka mina i i James, leyi ni yi tirhisaka tindhawu to tala ku fana na ti swibedhlele swa mfumo hi yona ni yi tirhisaka va kota na ku ku kolota kutani u va hakela loko n'hweti yi hela. Yi pfuna swinene yi ku nyika na maphilisi, yi tlhela yi ku hakela loko u admit-iwile a xibedhlele na loko va ku discharge a wu hakeli u tirhisa yona.

Loko u nga ha lavi ku tirhisa akhawunti ya wena kumbe akhawunti ya wena yi lahlekile kumbe u nga ha tsakeli ku yi tirhisa, swi na nkoka swinene leswaku ri u yi pfala hikuva va bangi va ta va va karhi va koka mali kumbe va ku charge mali yo karhi loko u nga yi pfali akhawunti ya wena ya bangi, so u fanekele ku yi pfala leswaku ri va nga tshuki va koka mali kumbe va va endla swin'wani eka akhawunti ya wena hikuva u ta va u yi pfarile, va nge koti ku yi tirhisa na switsongo kumbe nakan'we hikuva akhawunti ya wena yi ta va yi pfalekile, so swi na nkoka swinene leswaku ri munhu loko a nga ha lavi ku tirhisa akhawunti ya yena ya bangi a yi pfala leswaku ri a ta kota ku ku va a nga ha va bangi va nga ta va va nga ha koti ku n'wi kokela mali ku hambi ku ri ku ku ku ku endla swo karhi eka khadi ra yena.

Ni nga va tsundzuxa leswaku ri ku endla kumbe ku ri ku xava yindlu xikweleti xi na nghozi swinene ngopfungopfu loko u nga tirhi ntirho wa le henhle hikuva ku na ti-percentage leti hakeriwaka n'hweti na n'hweti nakona ta cincacinca hi ku ya ka maxelo kumbe kumbe leswaku etikweni leswaku famba swi fambisa ku yini swilo swo karhi, i ku cincacinca ka swona, so swi fanele leswaku ri munhu a a cinca maendlelo ma yena ya swilo kumbe swilo swo karhi laha a ta va ku a endla kona yindlu, so loko u lava ku ta xava yindlu hi xikweleti u fanekele u tiva leswi swi nga ta humelela switandzhaku swa kona.

Ntshikelelo lowu nga ta va na wona loko u xava data hi app hileswaku ri u nga endla mistake kumbe xihoxo u xava data leyo tala kumbe u xava data leyi kalaka u nga ri yona, loko u xava data hi app u fanele u lavisisa kumbe ku kambisisa leswaku ri data leyi u yi xavaka i data ya njhani nakona yi ta ku ta khomelela na wena ku fika nkarhi wo leha ku fika kwini hikuva vanhu vo tala loko xava data hi app wo xava a nga nanguti hambi ku ri ku endla vulavisisi leswaku ri a tiva leswaku data leyi a yi xavaku hi data ya njhani nakona yi ta n'wi last-a ku fika kwini a va endli swilo swo tani, mina a ni ta ku loko munhu a xava data hi app, a xave hi a rhanga a lavisisa leswaku ri i data ya njhani nakona yi ta n'wi pfuna hi yini, hi leswi mina a ni ta ku munhu a fanele a swi endla hambi ku ri ku u swi lavisisa loko a xava data hi app.

Hi leswaku ri etibangi loko u hoxela munhu mali u n'wi hoxela leswaku mali yi famba yi ya ebangini ya yena ku na ti-fees to karhi ku na ti-fees to hambanahambana, ti-fees to fana na ku u hakela e u endla immediate payment kumbe u endla card less kumbe e-wallet-e, swilo swo fana na sweswo swi endla leswaku ri mali ya wena yi kota ku hlayiseka deposit ya wena na ku loko u bayizile u endla munhu wa wrong u ta kota ku yi reverse mali ya wena, hi swona leswi pfunaka hi swona ku endla ti-fees.

Nkoka wa leswaku munhu a pfulela a bangi leyi a yi tsakelaka hileswaku ri u ta hunguta ku ya yima tilayeni etibangi na swilo swo tala nakona swi swi olovile swinene ku va munhu a ti pfulela bangi hi yena n'wini hi foni wa yena ku tlula loko a ya e ebangini hikuva etibangi ka tala nakona va slow, va tirha va tirha slow ngopfu u ta tlhela u tshama nkarhi wo leha kutani u nga heti, so swi na nkoka swinene leswaku munhu a ti pfulela bangi ra yena leyi a yi lavaka kutani a ya a ya teka khadi ra yena kunene a nge foli na layeni hambi ku ri ku yima ehandle u ta va komba meseji kutani a nghena a teka bangi a bank card ya yena leyi a nga endla hi foni ya yena, swi na nkoka swinene nakona swi olovile swi hunguta nkarhi na ku olovisela swilo.